Izinkundla zezezimali zomakhalekhukhwini zibe nomthelela omkhulu empilweni yabantu basezindaweni zasemakhaya uma uqhathaniswa nezindlela zamabhange ajwayelekile. Lokhu kungenxa yokuthi, izinkundla zamakhalekhukhwini zenza kubelula ukufinyelela ezinsizeni zezimali, zezezimali, ikakhulukazi kulabo abengakaze babenawo nhlobo amabhange, ngenxa yezizathu ezifana nokuhlala kude namagatsha amabhange. Lezi zinkundla zona zivame ukuba nezindleko futhi eziphansi kunezindleko zamabhange ezijwayelekile, futhi zenza kube lula okugcina imali ngokuphepha or futhi kuyakhuthaza nendlela yokugcina imali, nokonga imali ebhange. Kuyalekelela ukuthi abantu futhi bathumele imali, noma bathole imala kalula ngaphandle kokuba bagibele baye edolobheni, okuyikona okwenza ukuthi babe nezindleko eziningi.

Mngani wami, ngibongile kakhulu ukungiqaphelisa lesi simo, sokuthi imishwalense kumele ngiyibheke ukuthi inesikhathi esingakanani sokulinda, ngoba umshwalense wami bengiwukhethile bekuwumshwalense uneskhath'eside sokulinda. Ngakho-ke sengiyabubona ubungozi bakhona ngoba uma kungase kwenzeke ngishone, umndeni wami kuyomele ulinde isikhathi eside futhi kungenzeka ungayitholi nemali ngoba ngiyobe ngingakaqedi mhlezi mhlawumpe ukukhokha. Eminye, abahlinzeki bona banikeza izinqubomgomo ezingenaso isikhathi eside sokulinda. Ngizwa ngiphoxekile ngokuthi angizange ngicwaninge kabanzi ngaphambili kokuthi ngithathe isinqumo. Lokhu, kodwa, kuyangifundisa ukuthi kubalulekile ukuqhathanisa izinketho ezahlukene zomshwalense ukuze ngiqinisekise ukuthi ngithola okuhambisana kangcono nezidingo zami, futhi okungilungiselela kangcono ngelanga lomngcwabo. Futhi okuzokwazi nokulekelela kahle emndenini wami, kungabi nokuzisola uma ngabe sengihambile.

I-overdraft ingaba usizo uma kuvela izimo ezingalindelekile, njengokulungisa imoto, noma izindleko zempilo ezingabikho esabelweni. Lokhu kunciphisa isidingo sokusebenzisa izindlela ezibizayo zokuboleka noma ukudayisa izimpahla. Uma i-akhawunti ingenalo ibhalansi eyanele, i-overdraft ingasiza ukuvimbela imali yokujeziswa uma imali ephumayo ingaphezu kwenani elikhona. Uma i-overdraft isetshenziswa ngobuhlakani futhi ikhokhwa ngesikhathi, lokhu kungasiza ekwakheni umlandu omuhle wesikweletu, okusiza ekutholeni izimfanelo ezinhle zesikweletu. Ngoba lapho basuke be-check-a i-credit score, uma iyinhle noma isithuthuka. Ukuguquguquka kanye nokutholakala kwemali kona akukho kukhulu kangako. Iningi lama-akhawunti e-overdraft alikhokhise lutho noma ongalisebenzisi, ngakho-ke uRobert angasebenzisa lona.

Okubi ukuthi i-overdraft ivamise ukuba ne-interest rate ephezulu, kunezinye izikweletu, njengezikhwama zamakhadi wesikweletu noma amalimboleko. Uma bengakwazi ukukhokha masinyane, izindleko zingakhula ngokushesha. Uma umndeni uqala ukuyisebenzisa njalo ukugcwalisa izikhala zenyanga, bangakha umjikelezo yokuncika esikweletini, futhi bangabi nesikhathi zokubuyela emumva esikhathini esinzima. I-overdraft inemikhawulo, ngakho-ke ayikwazi okuxazulula izinkinga ezinkulu zemali, kungaba usizo lwesikhashana nje uma bengayisebenzisi i-overdraft. Kanti okuhle ukuthi abanayo imali abayikhokhayo okuyindlela enhle yokuba nokusekelwa okungaba usizo ngaphandle kwezindleko ezingapheli. Okunye okuhle, ukuthi isebenza njenge-back up yemali engadingi ukucela imali kabusha njalo, noma ukundlula kwinqubo ende yemalimboleko.

U-Oviwe kumele abheke ukuthi le mali ufuna ukuyisebenzisela ezintweni ezibalulekile okungaba ukwakha ikhaya, noma ukukhokhela izindleko zokufunda. Kufanele ahlolisise ukuthi inkokhelo yenyanga izoba ngaphakathi kwamandla akhe, ngaphandle kokubeka ingcindezi kwezinye izidingo. ULiviwe kufanele aqhathanise izinga lenzalo namanye amathuba aphasi, iyona efanele. Uma une-credit score enhle, angakwazi ukuthola izinga lenzalo elingcono kakhulu. Kufanele abheke isikhathi sokukhokha izimali ezingeziwe, kanye nezimo zomshwalense uma kuba nezinguquko emsebenzini noma empilweni. Abheke nokuthi unazo ezinye yini izikweletu, unalo uhlelo lwesikweletu alisebenzisayo, ukuboleka kufanele yindlela. Uma uLiviwe enenhloso eqondile nengqondo yokusebenzisa imali, uma eboleka ngaphasi kwemigomo phasi futhi, angakwazi ukukhokha ngaphandle kwengcindezi. Uma kulokhu kungathuthukisa isimo sakho sezezimali yasemphakathini noma eside, hhayi impilo nje yamanje kuphela.